Thabo ke hona ke bonang hore ha hona dipampiri tsa ho kganna. Ebe wa tseba na hore ho kganna a sena dipampiri ha o molaong? O ka ya tjhankaneng for ho kganna o sena dipampiri. Jwale hore o se ke wa ya teronkong, o tshwanela ho lo etsa dipampiri ko licence department hore o kgone kganna koloi tseleng.

Dijalo tse tummeng haholo ke tsona tsa poone. Di thusa batho ka hore batho ba kgona ho etsa phoofo ba kgone ho thusa malapa a bona hore ba phehe. Hape tse ding dijalo tse tummeng ke tse jwalo ka ditholwana, le tsona di-fruits.

Ke ile ka bona metjhini e metjha e nwesetsang dijalo.

Batho ba bangata bane ba kotula se ba dutse hae, ha ba sa sebetsa. Hape ke nahana hore metjhini ena e ya thusa ka hobane e hafola mesebetsi.

Ee, ke a amohela ntho eo dihwai e di etsang. Ka hobane ba thusa ka hore dijalo, dipeo di se kebe di a fela hape ba atisa dipeo. Jwale ke ntho e ntle eo dihwai di e etsang.

Hello? Dumela Thabo. Ke hona ke bonang hore diterata ha di sa le boemong bo botle heso. Jwale ke ne ke kopa o tle o tlo nthusa, o tlo mpontsha hore na ditjeho tsa teng di eme le jwang?

Hello? O bua le Dimpho. Ntatemoholo wa ka o ne a na le polasi jwale ne ke batla ho tseba hore tlamehile re etse jwang hore re fumane polasi eo? Ka hobane polasi ena e lebitsong la hae.

Dimpshe ke e nngwe ya sehlopha sa dinonyana e tsejwang e le . Ke hore ke dinonyana tse sa fofeng hobane di na, ha di na mokokotlo o masopong a sefuba. Tsa mefuta e eight thousand six hundred ya dinonyana tse teng kajeno, mpshe ke e kgolo ka ho fetisisa. E eme ka botelele, ka maoto a matelele a sa kgwahelwang ke letho. Mpshe e na le molala o motelele, o ikgarileng, o mosweu. Mmele wa teng e tona o seloteng o kwahetse ka tse ntsho, le mapheo le mohatla tse di tshweu dintlheng.

Ba ba hlalosetse hore tsa temo ha se ntho tsa kgale. Hape temo e na le, e re thusa ka ntho tse ngata jwalo ka dijo. Hape e re fa le mesebetsi, re kgona hape le ho etsa tjhelete re thuse malapa a bo rona.

Difate tsa ditholwana di thusa ka hore di na le dijo, ditholwana tse fapaneng. Hape difate di thusa ka ho refa moya o fresh-e. Ha ra tshwanela ho di rema difate tsena ka hobane ditholwana tse ding ke tse re thusang matshwafo a rona, hape di re fa le matla.

Metsi ana re ka wa sebedisa ho nosetsa dijalo, hape re ka wa sebedisa le ho hlapa ka ona. Pele re wa nwa, metsi ana re ka wa tshela ka bleach ra wa bedisa hore a tswe di-germs.

Dijalo tse senyehileng kee kgona ho di fa tsona diphoofolo hore di di je kapo ke a kgona ho yo di lahlela kwana thoteng. Hape masepala wa kgona ho di nka a di thote a yo di lahlela thoteng.

Batho ba mahaeng ba phela ka tsa temo, ba jala .

Batho ba mahaeng ba phela ka tsa temo. Ba jala ditholwana le meroho temong ya bona, ha ba qeta ba di rekisa hore ba tle ba kgone ho fepa malapa a bona. Hape ba ja tsona ditholwana tse hlahang hona moo temong tsa bona.

Nthabiseng, tlo ke o qoqele. Maobane ka batho ba lwana remong ena ya Mokwena. Ba lwanela hore o mong ha sebetse, o mong o kga di kotulo wa rekisa empa ha thuse batho. Bane ba lwanela ntho eo.

Nka ba eletsa ka ho kena temong ya meroho ka hobane meroho e fana ka ona matla, hape e thusa le ona matshwafo a rona a mmele. Re na le meroho e mengata e fapafapaneng, hape meroho ena ba ka kgona ho e rekisa ka hoba batho ba mahaheng bongata le bona bo nkgono ba ithatela meroho.

Naha ya Afrika Borwa ke ya batho kaofela ba dulang hona ka moo. Naheng ena ya Afrika Borwa re na le dihlopha tse fapafapaneng tsa batho.

Ba tshwanela ho ya teng Department of Labour hore ba tle ba kgone ho ba thusa.

O tla tshwanela hore a reke tsona ditholwana le di-fruits ka hobane mutlanyana e ja tsona dintho tse tala jwalo ka meroho, dikhabetjhe le di-carrots.

Ke nahana hore motho le motho tlamehile a kgutlele naheng ya hae. Ha o tseba hore o dula naheng eo eseng ya hao, kgutlela morao. Motho oo e leng hore ba nkile naha ya hae. O tla tlameha ho ya ho bona batho ba molao hore ba yo mo thusa hore a thole naha ya hae.

Ke tlo hloka tsona e kgang mobu le e bulang dijarete hore ke tlo kgona ho beha peo tsa ka teng. Le e kgonang ho tshela metsi.

Motswalle, nna ke batla ho tseba hore na mananeho ana a temo a sebetsa jwang? Hore motjha a be le, a kgone ho thuswa hore a leme tlamehile hore a etse jwang?

Dintho tsena di ama polasi e nyane ka hore di ka tloha di ao senyetsa. Wa se kebe wa kgona ho lema polasing ya hao.

Ke ya setso. Moriana ona o thusa ona ho hafola sefuba le ha mmele wa hao o le bohloko.

Re qeta ho fumana naha ya rona, empa ha ra thola tsona dipampiri tse tshwanetseng. Jwale ne ke kopa ho botsa hore re tlameha ho etsa jwang hore re thole dipampiri tsena tse bontshang hore naha ena ke ya rona?

Ee, ke ae thabela mofuta ona o motjha wa diterekere ka hobane o etsa mosebetsi ka pele. Hape o re fokoletsa mosebetsi hore o ska ba mongata. Ha re sebetsa re se ke ra kgathala.

Ee, koloi ya ka e ka fumana dintlha tse leshome ha e ka hlahlojwa ke barumi ba mmuso ka hobane e hlwekile. Hape e tseleng, e lokile for hore re ka kgona ho e tsamaisa tseleng le dijalo .

Dihwai le tshwanela ho patala lekgetho ka mokgwa o nepahetseng hore di, le se ke la hloleha ho dula kgwebong mehleng e sa, mehleng ena. Le tlameha ho patala lekgwele hore le dule le le kgwebong.